Go ka nna botoka e le tota ka gonne motshameko wa se ileketoroniki o bo kaone thata, go se tshwane le motshameko wa kwa ntle. Mme mo molaong o na le kgogakgogano.

Ee, metshameko ya gompieno ya thekenoloji e fokoditse thata metshameko ya nama, ka gonne bana ba gompieno ba tsaya nako ya bona ba le mo mogaleng wa letheka, mo thelebišeneng mme ga ba na nako ya go tshamekela kwa ntle.

Ke metshameko e le mentsi e o ka e tshamekang jaaka Call of Duty, , Minecraft, o ka nna wa tshameka le kgwele ya dinao.

Kutlo botlhoko ya teng ke gore gompieno motshameko o o dirang ka thekenoloji ga re itsane ka nama, le motho wa teng ga o kile wa kopana le ena le eseng. Mme ga o na le kopano le kutlwano lo go itsane senameng le go tshegana.

Se ke se ratang motshameko wa ileketeroniki ke gore motho mang ga ka ke nkitse, le gore motho mang ga akake bona makoa a me.

Go tlhokega mogala wa letheka, laptop kgotsa Xbox, PlayStation. Metshameko e e tumileng ga ntsi ke Need for Speed, ke , Fortnight, Minecraft.

O ka dira gore o bolawe ke matlho kapa o bolawe ke noka ya letheka, motshameko o ke o ratang thata wa ileketeroniki mo inthaneteng ke .

Gore ke tlhoke data ke gore bangwe ba dira madi mo go yona, mme bangwe metshameko e mengwe e high quality, gore o tshameke metshameko ya internet-e o tlhoka data.

Gore bangwe ba tshameke motshameko wa inthanete bosigo ke gore inthanete tse dingwe bosigo di bareka sentle, ebile ga di na poso e le epe. Mme motho ga a batla go tshameka motshameko wa inthanete o tshwanetse go nna le data ebile a reke router.

Metshameko ya internet-e tokafatsa botshelo jwa rona ka go nne go fokotsa bana mo tseleng .

Motshameko wa inthanete kotsi thata ka gonne mongwe o kgona go ID ya gagwe kgotsa a tsene mo khomputareng ya gago ya tseye se o se na leng mme gape o senya le nako ya gago.

Batho ba bantsi ba leng magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya inthanete ka gonne ga ba na inthanete bangwe, ga se botlhe ba ba nang le yone, mme tema e bonolo ya go tshameka metshameko wa inthanete go na le metshameko e mengwe ga e batle go tshamekiwa ka data ke mahala.

Nka bopa motshameko wa learning skills gore bana ba kgone go ithuta go dira dilo ka matsogo mme ba le mo khumputeng, motshameko nka go fetolang ke metshameko e e sa ikanelang mo baneng mme fa e sena pele.

Tsela e e bonolo go fokotsa mathata a ma jaana ke gore tshwanetse ba nne le nako ya go tshameka metshameko ya bona, mme e se nne nako yotlhe mme ba ntse ba check-a ba ya tleliniking, doctor-teng go lebelela mmele ya bone gore e siame. Ba tshwanetse go fokotsa nako go se nne sebaka mo sekerining ka gonne se senya matlho, mme diatlelete tshwanetse di nne le di-doctor go tlhokomela mmele ya bona ka nako tsotlhe.